Abantu abakhwela iibhasi basisisulu sokuba ngalaa mhla oodrayiva bacinge ukwenza isitrayikhi, bafika apho bakhwelela khona iibhasi, iibhasi zingahambi bengayi emsebenzini. Okwesibini, babangabinayo imali yokukhwela ezinye iindlela zothutho. Okwesithathu, emisebenzini yabo babasemingciphekweni yokuba mabagxothwe.

Ndingamcebisa ukuba kwigaraji elandelayo azagxidike ahambe ayokuthenga iEno ukuze ayisele athomalalise ukuqunjelwa esiswini.

Xa oonoteksi beqhankqalaza kuba nzima kuthi bafundi, kuba kufuneka sihambe umgama omde ubheka ezikolweni kuba izikolo zikude. Sihambe ngeenyawo, sihamba sihayikha ngokuba sisemngciphekweni wokuba izinto ezimbi zingasehlela.

Ndingaqala ndifowunele emsebenzini wam ndixolise ukuba ndiza kufika emveni kwexesha kuba imoto ebendihamba ngayo iza kufika emveni kwexesha, ndiqalise ke ukukhangela iindlela zokuya emsebenzini.

Abaqhubi beetekisi baziphatha kakubi endleleni ka baqhubayo. Kuba abantu abakhwela ezibhasini kuba bengenamali yokubheka ezidolophini bayabagxidisa bafune uba bazokuqabela apha eziteksini zabo. Neemoto ezincinci ezihamba zikhwelisa abantu bayazimisa bathathele umthetho ezandleni zabo.

Ndingathi kubo, ayindim umntu owenze impazamo ukuba bandibhukishele itikiti elingayi kule ndawo ndiya kuyo. Ngoku ndicela ukuba bandibhukishele elale ndawo endiya kuyo, kuba kunyanzeleke ndifikile kule ndawo.

Ndingacebisa ukuba izithuthi mazingene phakathi elokishini ziqokelele abantu. Kuba abantu abadala bangatsho bayifumane lula indlela yokuya khwela ezi zithuthi zikawonkewonke bangahambanga xesha lide.

Xa oololiwe bekhwelisa ngaphezu komthwalo abawumiselweyo kuba nzima uba, ukuba abantu bafumane indlela yokuhlala. Loo nto ingabangela abantu babhubhe kukufuthaniselana, abanye bangaphuncuka bawe bafumane ukulimala.

Ndingacebisa ukuba umntu athathe uhambo ezilungiselele. Atshekhe isithuthi sakhe before athathe uhambo, iimpepha zakhe zokuqhuba zisoloko zikhona, angaphuzi utywala eza kuthatha indlela.

Ndingahlala ndiyilinde kuba akwazi, akwazi mntu ukuba le nto ilibazisileyo omhlawumbi ingakhawuleza ilungiseke phambi kokuba elaa xesha ebelibekiwe lifike.

Ndingayibuza kumqhubi wesithuthi, kuba umqhubi wesithuthi ngoyena ulaziyo ixabiso. Abantu bona, omhlawumbi naye umntu uyaqala ukuya kule ndawo ndiya kuyo.

Ndingabaxelela ukuba mabayilungise le mpazamo yeli tikiti. Ukuba kufuneke ndongeza imali ndingayongeza okuba imali mandibheke eKapa.

Ewe, ndingamnceda kuba ndicinga indlela yokuba uza kulibaziseka kaphindele emuva ekhaya. Yena athathe ngokubhatala mna ngosuku olulandelayo.

Ndingamcebisa ukuba umnqwazi wokusentloko wesithuthuthu ahlale ewufakile, ewunxibile. Angaphumi phakathi kweemoto kube engxamele ukuhamba phambili kuneemoto. Ajonge kwiirobhothi, angaweli iirobhothi zingamvumeli ukuba makawele kuba loo nto inokumbangela ingozi.

Urhulumente ndingamcebisa ukuba makenze icala lebahambi ngeenyawo, i-paving. Apha izawuthintela khona ukuba abantu bangangeni endleleni yeemoto. Abonakalise nangee-signs apho umntu kumele uba awele khona. Kubekho isayini exelayo endleleni uba yile yindawo yokuwela abantu, ezawukwazi imoto ukwazi ingakwazi ukuhamba kakhulu.

Bachaphazeleka kakubi kakhulu, kuba ka kunyuka umvuzo wamaxabiso wamafutha emoto kufuneka umntu enze ibhajethi entsha kuba laa bhajethi ebenayo ngaphambili ayihambelani nale kuzofuneka ayisebenzise. Loo nto umntu imbethe kuba makacuthe kwezinye izinto ebezayenza ngemali yakhe.

Ndingamcebisa ukuba makangakhali kakhulu, kuba le mali ithathwa kwi-toll gate yile iphinda incede ukuba ilungise apha emigaqweni, imigaqo ingabi nazigingqi iimoto zimoshakalelwe ngamavili kakhulu.